Fa o fenya mo motshamekong ya kgaisano go tlisa boitumelo le go tlosa bodutu ka ntlha ya go tlhola go leka go nna botoka le go ithuta ditsela tse dintšha tsa go tshameka go ka nna mokgwa wa go tlosa bodutu le go nna le maitlhomo e bile motshameko wa kgatlhisang e ka go kopanya le batho ba bangwe ba ba nang le kgatlhego e tshwanang ya gago e leng mokgwa o monate wa go tlosa bodutu.

Ee go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana metshameko ya megala e atlegile thata ka ntlha ya go nna bonolo go e bona, go nna le mefuta e mentsi e bile ya metshameko le go kgona go tshameka le batho ba tshameka le batho ba bangwe ba le kgakala, go ngokile batshameki ba le bantsi, metshameko ya megala e kgona go nna bonolo go e tshameka le go kgatlha ka bofefo e fa batho e kgona go dira batho ba ikentsha bodutu le go sa tlhoke maiteko a magolo a mmele.

O rata metshameko e e nang le dikgaisano o ka leka metshameko ya dibidio e tshamekang mo maemong a kgaisano jaaka League of legends, Daughter Two, C as Go, kgotsa Valo Rent e tlhoka bokgoni jo bogolo le mano le tirisano mmogo, motshameko mongwe e ka nna wa chess kgotsa goal metshameko ya badumedi e tlhokang go akanya ka botlalo le maano a tseneletseng metshameko ya papadi ya karate jaaka Magic Gathering kgotsa Heart Stone e kopanyang mono le lesego.

Didiriswa tsa ileketeroniki di fetotse thata tsela e metshameko e e tumileng e tshamekiwang ka yone gompieno go nna botlhofo go fitlhelela metshameko didiriswa tse jaaka di diriswa tsa cellular ka ditafole le dikhomputara di dirile gore metshameko e nne botlhofo go fitlhelelwa ke batho ba le bantsi go feta pele, o ka kgona go tshameka nako nngwe le nngwe gongwe le gongwe, go tshameka le ba bangwe go a kgonagala jaanong, ke dirisa tse tsa ileketeroniki di nolofaditse seo, di nolofaditse tsela ya go tshameka le ditsala tsa gago kgotsa batho ba bangwe go tswa lefatsheng ka bophara ka internet-e, e leng se se okeditsweng monate wa metshameko e mengwe.

Metshameko ya mogala e botlhofo thata e bonolo e bile go bonolo go e fitlhelela o fitlhela nako nngwe le nngwe gongwe le gongwe e bile e ntsha bodutu bonolo, metshameko e no ya megala e tlhoka gore o dirise bokgoni jwa go rarabolola mathata e leng selo se se itumedisang thata e bile se ruta, jaanong ntlha hela e ke sa di rateng ke yone e senya nako e ntsi ga ntse o tshamekang nako e telele wa go e kry-a o santse nako e ntsi e bile metshameko e nngwe e tlhoka gore o reke dilo mo teng ga yone, jaanong e be e letsa e dirisitse madi a gago bo sa bone.

Go tshameka motshameko wa inthanete go tlhokega dilo di le mmalwa go tlhokega kgogano e tlhomameng ya inthanete go kgona go tshameka ntle le dikgoreletsi, o tlhoka sediriswa se se tshwanelang jaaka computer-a phone ya mofuta o o kwa godimo smartphone tablet kgotsa console ya metshameko jaaka bo PlayStation, X-box dilo tsa go tshwana le tseo, jaanong motshameko o nna ke o itseng wa inthanete e bile o tumile ke wa Call of Duty motshameko wa First Persons Shooter Game o na le batho ba bantsi ba o tshamekang mo inthaneteng o mongwe ke League of Legends Ford Night.